UIF-e ke fa modiri a latlhegetswe ke tiro ka mo tlase ga mabaka a gore konteraka ya gagwe e fele ya mosebetsi le fa motho wa mosadi a ya ko maternity leave a ya go tshola ngwana o kgona go apply-ela madi a UIF.

Dintlha tse o tshwanetseng o di sheba fa o duelela koloi e e dirisitsweng ke go sheba gore koloi a e mo maemong a a siameng a le engine ya teng e mo maemong a a siameng gore o se ka wa iphitlhela o le o patelela le fela.

Modiri o tshwanetse go nna le lekwalo-itshupo le lekwalo le le mo gore o ntse a dira or a kgone go a ipolaela or a kgone go kopa moputso wa UIF o tlhoka gape le lekwalo la banka.

Modiri o kopa moputso ya UIF e ka dinako tse fa mosebetsi o fedile kgotsa a ya ko matsatsing a go ya go tshola ngwana e leng matsatsi a maternity leave.

UIF e kgona go thusa batho ba ba feletsweng ke mosebetsi mo tlase ga mabaka a fa konteraka ya mosebetsi fedile.

Fa o sejanaga se se dirisitsweng, fa se go fa mathata, ga o a tshwanela go se busa ka gonne ke mathata a gago, o rekile sejanaga se se dirisitsweng.

Selo se se tla dirang gore motho a sokole a palelwe ke go duela madi a sekoloto kgwedi le kgwedi ke fa a ka tlodisa sekoloto sa gagwe a sa se patale.

Modiri wa ko bankeng o ne a mpha tšhono ya gore ke tlhophe ya ka e ntšhwa ya mme go ne go le bonolo thata.

Dikarolo tse banka e tla di tokafatsang ke tsa go tsamaisa transaction-e mo bankeng go e tswa mmogo e o e dirisang go ya go e e nngwe.

Go botlhokwa gore PIN ya gagwe ya banka e dule e le sephiri sa gagwe a se ka a e naya ope.

Lekwalo la aterese le le nang le bopaki jwa akhaonto ya masepala kgotsa akhaonto o e tswang ko shop-ong e e nang le leina la gago le lekwaloitshupo

Ke fa modiri a sa ikwadisa le lefapha la UIF e leng lefapha la department of labour, seo se tla ama modiri wa gagwe thata ka gore ga a kitla a kgona go amogela moputso fa mmereko o fedile.

Melemo ya dikotsi tsa dikadimo tse dinnye ke dife mo go beng ba dikgwebopotlana. Dikotsi e tla ba gobatsa gore bo rra dikgwebopotlana ba adima madi ba a thola ka potlako mme ka gonne dikgwebo tsa bone di sa le tse dinnye ba palelwe ke go a busa ka pele.

Fa go diriwa dikopo go tlisiwa ditlankana tsotlhe tse di tlhokegang tse di maleba kopo ya meputso ya malwetse e tla tsamaya sentle.